Kuyaphazamisa ngoba i-inthanethi isebenza ngayo i-Wi-Fi. Izindlela ekuphoqeleka ukuthi ngizisebenzise uma icishile noma inqamukile ukuthi ngithenge idatha efonini yami. Lokhu kudinga imali futhi idatha iyabiza. Kudingeka nokuthi ngisebenzise ifoni ukuxhuma kanti uma kunqamuke ugesi kungenzeka ukuthi ifoni mhlampe ayinayo ibhethri.

Ngidangele ngaphoxeka kakhulu ukuthi angeke ngize ngikwazi ukuzwa lo mdlalo emsakazweni. Ngenxa yokuthi benginesasasa lokuthi ngiwuzwe lo umdlalo, futhi iqembu engilithandayo leli elizobe lidlala.

Izimiso nemithetho engavikela abathengi ukuthi, banikwe igaranti yokuthi lento osuke uyithengile, uma unganelisekile ngayo ungakwazi ukuthi uyibuyisele noma uyishintshe uthathe okunye.

Lapha endaweni yakwaMabulala sizoba nohlelo olusha lokwethula izindaba. Lolu hlelo lizosiza umphakathi ukuthi uhlale wazi ukuthi kwenzakalani, futhi uzosiza umphakathi uma ngabe kunezikhalazo noma izidingo abafisa ukuzazisa kukhansela noma izinduna zendawo. Lolu hlelo luzobe lukubeka semqoka lokho.

Yebo ngiyawathenga amaphephandaba. Asiza ngokuthi ngihlale ngazi kwenzakalani ezweni lonke, ngibone ezemidlalo kanti ngibone nokunye okusuke kwenzakala.

Singalukhangisa lolu hlelo ezinkundleni zokuxhumana, futhi sibe nabalaleli ukuthi bafike esiteshini, bezokhangisa amakhono abo, noma kubekhona umncintiswano okuwona ozobagqugquzela ukuthi bazimisele njengoba kungenzeka bathole umklomelo.

Izinhlelo zokuxhumana zikuthuthukisa ngokuthi, umyalezo usheshe ufike kuloyo osuke ufuna ufike kuye. Kanti uma kunemibono futhi nayo iyasheshe ukuthi ibonakale noma izwakale.

Kubalulekile ngokuthi bonke ababukeli kumele bathole lokhu okuthokozisa bona, ngokulingana. Uma izinhlelo zidlala ngezikhathi ezibekiwe, umuntu uyazi ukuthi lolu aluthandayo luzobe ludala ngasiphi isikhathi. Lokhu kwenza ukuthi kwanele bonke abalandeli baleyo nkundla.

Uyazi ukuthi mngani sekunezinhlelo zokufunda ku-inthanethi manje? Ukwazi ukufunda ngaphandle kokuthi uye lapho esikhungweni noma esikoleni leso osuke ubhalise kusona. Ufunda nje kumakhalekhukhwini wakho noma kulephuthophu, usebenzisa i-inthanethi. Uyakwazi ukuthi ungafunda nanoma ikephi, ngisho kungathiwa kukude nasekhaya ngenxa yokuthi uzobe utholakala ezinkundleni zokuxhumana kanye naku-inthanethi.

Izinkundla zikukhuthaza ngokuthi, bayakwazi ukuzwa izidingo nezifiso zabalandeli. Futhi bayazisana ukuthi bazobe bekuphi, uma bengathanda ukubabona becula.

UMandisa kungamele abheke lapho ethola khona imininingwane yakhe ngesimo sezulu, futhi izikhathi lapho azokwethula khona isimo sezulu. Kuhle ukusethula ekuseni lapho abantu sebelungiselela ukuphuma endlini, engabe baya emsebenzini, noma ezikoleni. Kuhle nokusethula ebusuku lapho besuke belungiselela noma bebheka ukuthi ngakusasa umuntu engafisa ukugqoka ini ezohambisana nesimo sezulu.